Ndaziva kakubi ngeendlela ngexesha lokugqibela kunyuswe amaxabiso webhasi engingqini yam kuba apha kukho abantu abadala abamkela inkamnkam abajongwe nangabazukulwana babo kule nkamnkam ekufuneka bebheke nasezidolophini beyothenga ukutya bekhwele kwezi bhasi. Ngoku ezinye izinto zizawuye zingaphumeleli bangakwazi ukuzithenga ngenxa yamaxabiso onyuka .

Into eyalwenza lula olwam ohambo, ndandihamba nabantwana basekhaya apha endleleni sasihamba sincokola, kumnandi sonwabile, sisitya nokutya, ndingatsho.

Into endinokuyibuza kumphathiswa, ndingambuza ukuba xa eza yizisa kwizixeko zethu ezikhulu le mbono, ingaba uzawukwazi na ukujonga ngexesha ekubhatalwa ngalo ukuba kwezi moto akukho zidakamiso zikhoyo okanye zinto ezingahambisani nomthetho ezikhoyo ezifana nemipu?

Ukuhamba ngeenyawo xa usiya emsebenzini kuyayonga imali kwaye uyakwazi ukufika kwangexesha xa uhamba ngeenyawo kunoba mawuhambe ngemoto. Xa uhamba ngemoto uyakwazi ukumiswa yithrafikhi endleleni, loo nto ikwenza ubambezeleke ke ngoku ungalenzi ixesha emsebenzini.

Into egcina iimoto zabaqhubi abanintsi zingekho kwiimeko efanele yindlela kungenxa abaqhubi abanintsi bayabuhanda utywala, baxabise bona kuneemoto zabo. Loo nto baye bazindlandlathekise apha ezindleleni. Iba ngunobangela wokuba zimoshakale ziphele zingekho semgangathweni.

Kufuneka afike kwangexesha kwiindawo yeenqwelomoya apho azawukhwela khona, alungise ke neempahla zakhe.

I-custom clearance ekuthuthweni kweempahla lwandle inceda ekubeni ubana kukuqinisekisa ukuba izinto zonke ezi zizawuhamba zibaliwe nokuba zibabhatalelwe i-tax.

Ngokweyam imbono, engcono ngokuhamba ngenqwelomoya xa kuthelekiswa nokuhamba ngebhasi kukuhamba ngenqwelomoya ngoba xa uhamba ngenqwelomoya uhamba, iyakhawuleza yona ibhasi iyacotha.

Izinto endizithandayo ngomsebenzi wam wokuthutha abantu kungokuba abantu ngelinye ixesha bayakwazi ukuza bazondicela uba mandibathathe ndibase kuloo ndawo, ndibe mna bendingayazi loo ndawo ndiqala ukuyibona. Ke ngoku loo nto leyo iye ikwazi ukundiqhelisa neendawo ezintsha endingazaziyo ndiphele ndizazi. Nokuba ndiyakwazi ukuncokola nabantu nokuziphatha, ndifunda kuba ndisebenza ngabantu.

Izizathu zokukuba ndifune ukukhuthaza abantu basebenzise kakhulu iinqwelomoya kungokuba iinqwelomoya zifika kwangexesha kunjalo nje, ezindleleni iingozi ziba nintsi xa abantu begoduka besiya eziholideyini.

Ndingaqinisekisa ukuba oomantshingilane bayanda ezindleleni ezinabantu nakwiindawo ezisitheleyo kunye bancedisane kunye namapolisa, abantu bomthetho.

Uyakwazi umntu onemoto ungenelwa yimali esuka kwabanye aba asebenzi xa ezathi abaqhubele. Lingenelo elo lithi lenzeke xa abasebenzi bekhwela imoto enye xa besiya emsebenzini.

Into eyenza abanye abaqhubi beeteksi babonakale bengcono okanye bangakhathali, aba bebonakala bengcono ngaba banendlela yokuziphatha, basuka emizini, banabafazi. Aba bangenandlela bangakhathaliyo ngaba ke bazihlalela bodwa, akukho nto bayicingayo, bayasela, bathanda umankazana, nto nje.